Imalimboleko yabafundi emabhange, izinzuzo yilezi ezilandelayo, one, ixhasa izindleko zemfundo. Two, inkokhelo ngokuvamile iqala ngemva kokutheswa iziqu. Three, amazinga enzalo angase abe ngaphansi kunezinye izikweletu. Okuyizingozi ilokhu okulandelayo. One, ukuqongelela izikweletu. Two, izindleko zenzalo. Three, izibopho zokukhokha. Four, umthelela kumphumela wesikweletu uma ungabuyiselwa. Boleka ngokuhlakanipha futhi uqonde imigomo.

Isimo sasingesihle kahle ngoba wayengekho osebenzayo. Umthelela owaba khona ukuthi kwakumele kulindwe isikhathi esiyizinyanga eziyisithupha. Sisho ukuthi izinkampani yomshwalense ngeke izikhokhele izindleko zomngcwabo. Umakoti wasekhaya kwakufanele azithwalele yena izindleko ngokwakhe, okwabangela ubunzima bezimali.

Izindlela amabhange angavikela ngazo amakhasimende ekukhwabaniseni okwenzakalayo kuma-app nakwi-online banking ukubethela okuqinile, ukuqinisekiswa kobunikazi ngokuqinisekiswa kwezinto ezimbili, open brackets, two FA, close brackets.

Inqubo yokufaka isicelo se-UIF, one, ukuhlola ukufaneleka. Two, yazisa umqashi. Three, qoqa amadokhumenti, open bracket, ikhadi le-UIF. Umazisi, ubufakazi bokulahlekelwa imali, close bracket. Four, faka isicelo ku-inthanethi noma esikhungweni sezabasebenzi. Five, linda ukucutshungulwa kanye nenkokhelo.

Inqubo yokufaka isicelo se-UIF, one, hlola ukufaneleka. Two, yazisa umqashi. Three, qoqa amadokhumenti, open brackets, ikhadi le-UIF, umazisi, ubufakazi bokulahlekelwa imali, close brackets. Four, faka isicelo ku-inthanethi noma ezikhungweni sabasebenzi. Five, Linda ukucutshungulwa kanye nenkokhelo.

okuzomele uyikhokhe njalo ngenyanga kungamele ulindele ekukhokheni imali engango-ten thousand. Ungaba yini namandla okukhokha le mali njengoba ungenayo imali yokuthi ukhokhele imoto? Kuphoqe ukuthi uhambe uyoboleka imali ebhange. Kuzothi mase uyibolekile imali ebhange kuphoqe ukuthi njalo ngenyanga ukhokhele i-instalment semoto kumele, futhi njalo ngenyanga ukhokhele i-instalment sasebhange kanye nekhava yemoto, imali ozobe ukhave ngayo imoto. Ngakho umbono wami uthi beka imali, qongelela isenti phezu kwelinye ungayi ukoboleka imali ebhange ngoba kuzobe sekwandisa izindleko eziningi.

Izinkampani zosizo lwezempilo zinikeza ngezimali izindleko zokunakekelwa kwezempilo. Zisebenzisa ngokubhaliselwe kobulungu. Zinikeza izinhlelo ezahlukehlukene kuhlanganise one, izinhlelo zesibhedlela, two, izinhlelo zokukonga, three, izinhlelo eziphelele, four, ukulawulwa kwezifo ezingamahlala khona.

Ngaphambi kokuboleke. Cabanga one, izinga lenzalo kanye nezimali ezikhokhwayo. Two, imibandela yokukhokha kanye neshejuli. Three, inani lemali mboleko kanye nokufinyeleleka kwayo. Four, amaphuzu esikweletu nomlando. Five, okunye ongakhetha kanye nemithelela yezezimali.

Amadokhumenti adingekayo ngokuvamile, one, amadokhumenti okubhaliswa kwebhizinisi. Two, imibhalo kamazisi. Three, ubufakazi bekheli lebhizinisi. Four, ubufakazi bemali engenayo noma ubufakazi bemali ephumayo, inombolo kamazisi yentela yebhizinisi.